Umbono wami uthi ukushintsha ukukhetha kwezitshalo nokushintshisana kubalulekile ekulimeni okunempilo. Isiza ukugcina izinga lomhlabathi, ukulawula izinambuzane nezifo, ukwandisa umsoco nokulawula ukhula. Esikhundleni sokutshala isimilo esifanayo ngokuphindaphindiwe okungaqeda inhlabathi futhi kuhehe izinambuzane, izitshalo ezishintshayo zigcina insimu iqhikiza futhi kusekela ukulima okuqhubekayo.

Ngisakhula ekhaya bekulinywa. Ngabona ukuthi kuko kokubili ukuphakama nokwehla kokulima ukulima kufundisa ukubekezela, ukuzivumelisana nezimo nokuxhumana komhlaba. Izinkathi zonyaka ezinzima zenza ezinhle zibe mnandi kakhulu futhi yonke inselela iletha izifundo ezisiza abalimi ukuthi bakhule. Hhayi, nje izitshalo zabo kodwa futhi nangolwazi lwabo namandla kanye nothando lwakho abakwenzayo.

Izinhlobo zemifino, vegetables ezitshalwe endaweni yangakithi namaphethelo. Kunezinhlobo ezahlukene zikabhontshisi, ubhithiruthi, ubhrokholi, iklabishi, ulethisi, u-anyanisi, umbila, uphizi, upelepele, amazambane, nethanga notamatisi.

Anginalo ulwazi olubanzi ngokwempova namaphethini, kodwa engikwaziyo ukuthi izitshalo ezinempova yomoya ngokuvamile zinezimbali ezincane ezingabonakali ezingathembele ekuheheni abathwali bempova. Impumelela yabo incike ezicini zemvelo ezifana nesivivini somoya, futhi kokuvamile ikhula ezindaweni eziminyene ukuze kwandiswe amathuba okuvundisa.

Ukusebenzisa ngokweqile umanyolo wamakhemikhali kuba nemiphumela emibi yesikhathi eside empilweni yenhlabathi, nakuba zinikeza izakhi ezibalulekile ekukhuleni kwezitshalo. Ukusetshenziswa ngokweqile kungaholela ekwenzeni umhlabathi ube ne-acid-i, okwenza kube nzima ngezitshalo ukumunca umsoco. Iphinde inciphise izinto eziphilayo ezibalulekile ekugcineni ukuvunda kanye nokwakheka komhlabathi. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kukwenza inhlabathi ibe buthaka, iyenze ingakhiqizi futhi incike kakhulu ezintweni zokufakelwa.

Ukushintsha kwamaphiko ezinambuzane eziqhikiza impova ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu kungase kube nomthelela omkhulu ezitshalweni ezithembele kuzo. Izitshalo eziningi zincike ezintweni ezibonakalayo ukuze zihehe abathwali bempova. Ngakho, uma la maphethini eshintsha kungase kuphazamise inqubo yokumpova. Lokhu kungaze kuholele ekutheleleleni okuphumelelayo okumbala, ukuqhikiza kwembewu encane. Ngisho nokuncipha kwenani lezitshalo ngokuhamba kwesikhathi, ikakhulukazi uma abathuthi bempova bezabalaza ukubona izimbali ezivame ukuzivakashela.

Ukulawulwa kwebhayoloji kuyindlela engokwemvelo yokulawula izinambuzane zezolimo. Kusetshenziswa izinto eziphilayo ezizuzisayo njengezinambuzane, izilwane ezidla ezinyo

Isikhumba esishukiwe semifino sibonakala njengenketho evumelana nemvelo uma kuqhathaniswa nesikhumba esifakwe nge-chrome. Isebenzisa ema-tannins emvelo avela ezitshalweni. Okusho ukuthi imfucuza enobothi, ubuncane kanye nomthelela omncane emithonjeni yamanzi. Ngakolunye uhlangothi, ukushuka nge-chrome kuncike kusawoti we-chromium, ongaba yingozi emvelweni uma ungaphathwa kahle. Ngenxa yalokhu, ukhushukwa kwemifino kuthathwa njengokukhetha okuzinzile.

Yebo, impela ngike ngicabange ngokulima nokutshala izitshalo zami. Ezinye ezinhle kakhulu engingaqala ngazo, imfino, isipinashi, ulethisi, utamatisi, upelepele, i-basil, ugalikhi, ama-strawberry nobhontshisi. Kulula kakhulu ukuzikhulisa futhi azithathi isikhathi eside. Enye into, ngike ngibone ukuthi zihlale zidingeka ezimakethe zendawo.

Manje njengoba ngicabanga ngakho ngenkathi ugogo wami esalima, izitshalo ezazimujabulisa kakhulu yilezo ezazikhula kahle, zidayiswa kalula futhi zingamniki inkinga enkulu. Ngakolunye uhlangothi, ezazikhungathekisayo ngokuvamile kwakunzima ukuzikhulisa, kuba nzima ukuzilawula noma ziloke zihlaselwa isimo sezulu esibi noma izifo. Isivuno esanelisa ngempela yilapho yonke into ikhula iqine, ithengise kahle futhi wonke umsebenzi onzima uzizwa ufanelekile.

Abalimi bomoba bangasendaweni yangasekhaya babhekana nokuningi, kusukela ekuguquguqukeni kwesimo sezulu kanye nezindleko eziphezulu zabasebenzi kuya ezinkingeni zemali. Izinga lomoba abawuvunayo lincike ezintweni ezinjengohlobo luka moba, izinga lenhlabathi, indlela otshalwa ngayo, isimo sezulu nokuthi uvuthwa kangakanani lapho uvunwa.

Isidingo samanzi emadolobheni sidlala indima enkulu ezinseleleni zokushoda kwamanzi ngoba njengoba amadolobha ekhula, nesidingo samanzi siyanda. Amanzi okuphuza, ukukhuculula kwendle, izimboni nezolimo.

Ezolimo zidlala indima ebalulekile emnothweni waseNingizimu Afrika ngokufaka isandla kukho kokubili, i-GDP kanye nenzuzo yohwebo lwangaphandle ngezindlela ezingeningina. I-GDP contribution, ukwakhiwa kwamathuba emisebenzi, ukuthunyelwa kwempahla kwamanye amazwe kanye nohwebo lwangaphandle futhi kanye nomthelela we-value chain sekukhonke. Nakuba ezolimo zingelwina umkhakha omkhulu kunayo yonke, zidlala indima ebalulekile kumnotho, ezohwebo nokudala kwamathuba emisebenzi eNingizimu Afrika.

Angijwayelene kakhulu nalesi sihloko kodwa ngizile ukuthi indlela enhle yokuhlela ukuqhikizwa kwezitshalo ngokuhlukile ezindleleni zendabuko, iwukulima kukunemba noma ukulima okuhlakaniphile kwesimo sezulu. Esikhundleni sokumane unamathele kumakhalenda okutshala amadala, abalimi abaningi manje baxuba ulwazi lwendabuko nobucwepheshe besimanje ukuze bathole imiphumela engcono.

Njengoba izikhathi zishintsha, ngingathanda ukufundisa isizukulwane esilandelayo inhlanganisela yokuhlakanipha kwendabuko yokulima kanye namasu esimanje. Ukuhlonipha umhlaba, ukusebenzisa amanzi ngobucule, ukuzivumelanisa ngokushintsha kwesimo sezulu, ukulima okuzinzile. Empeleni ngingathanda ukuthi bethathe okuhle ukuze ukulima kuhlale kuzinzile futhi kuyimpumelelo ezizukulwaneni ezizayo.

Akuningi engikwazi kakhulu ngale sihloko, kodwa ekuqaleni ngangingacabangi ukuthi izintuthwane zazibalulekile ekutheleleni impova. Izinyosi nezimvemvane zazibonakala zibaluleke kakhulu kodwa ucwaningo lwami lwashintsha umqondo wami.

Njengesazi sezitshalo, ukuthola isitshalo esisha esinempova yomoya kwazwakala njengokujaha okukhulu. Ekuqaleni angizange ngikholwe. Kwakunokukhulu ukuziqhenya ngokwazi ukuthi ngithole okuthile okusha futhi kwakuzokwengeza lokhu esikwaziyo ngezitshalo. Kodwa ngaphinde ngazizwa nginovalo, ngiqinisekisa ukuthi nginayo yonke imininingwane efanele.

Ngesikhathi sesomiso, abalimi bangasebenzisa izindlela ezimbalwa ezihlakaniphile ukonga amanzi nokugcina izitshalo zabo ziqhubeka. Bengasebenzisa i-drip irrigation, rainwater harvesting, mulching, drought resistant crops, weed scheduling ne-weed control. Ngokusebenzisa lezi zindlela, abalimi bangakwazi ukwelula amanzi abo futhi bagcine izitshalo zabo ziphilile ezikhathini ezinzima zokoma.

Ukube bekunohlelo lukahulumeni olunukeza uxhaso lwezimali kubalimi abasafufusa endaweni yangakithi, bengingacabangisisa ngokungena emkhakheni wezolimo. Ukuba nokusekelwa okunjalo kwakuyokwenza kube lula ukuqalisa ukuhlanganisa izinto ezifana nomhlabathi, izinto zokusebenza, imbewu nezimiso zokunisela, okungaba izithiyo ezinkulu kubalimi abasha. Ukulima akukhona nje ukutshala izitshalo, imayelana nokusimama, ukutholakala kokudla, ngisho nokudala amathuba emisebenzi.

Mina ngingasho kumngani wami ukuthi ukuqala ipulazi lezinkomo kuza nezindleko ezifana nomhlaba, inqalasizinda nokuthenga izinkomo. Izindleko eziqhubekayo zihlanganisa ukudla, ukunakekelwa kwezilwane, abasebenzi, amanzi kanye nomshwalense. Izindleko ezengeziwa zingase zibandakanye ukuzalisana, ukuthutha nokuthengisa. Nakuba kuwumtshalomali olukhulu, ukuhlela kahle kungenza ukufuya izinkomo kube nenzuzo.

Abacwaningi bangasebenzisa izindlela ezimbalwa ukuhlola ukuthi ukushintsha emaphethini omoya kuthinta kanjani ukusatshalaliswa kwempova, i-airbourne pollen sampling, wind pattern analysis, remote sensing and satellite data and climate atmospheric models, field studies and vegetation surveys ne-genetic analysis of pollen. Ngokuhlanganisa lezi zindlela, abacwaningi bangaqonda kangcono ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kushintsha kanjani ukunyakaza kwempova kanye nemiphumela yakho ku-ecosystem

Angikaze ngivakashele ipulazi noma insimu mina ngokwami kodwa ngifunde okuningi ngabo. Ngicabanga ukuthi kungaba okumangalisayo ukuhamba engadini yezithelo egcwele izihlahla ezithela izithelo njengama-apula, amawolintshi, amapetshisi, noma ama-cherry. Ngicabanga ukuthi ngingathanda ukuvakashela insimu yezithelo ezama-olintshi, iphunga nje lama-olintshi amasha namagilebhisi lingaba elimangalisayo kakhulu kumina.

Ohlelweni lokuthuthukisa amakhono okuhlose ukumelana nokushintsha kwesimo sezulu, abalimi kufanele baqeqeshwe ngezindlela eziningana zokulima ezingabasiza ukuba bazivumelanise nesimo sezulu esingalindelekile. Climate smart agriculture, water conservation techniques, soil health management, drought resistant crops, integrated pest management, early warning systems and forecasting kanye izinhlelo zokuxwayisa phambi kwesikhathi nokubhikezela.

Abalimi banginciphisa ukusetshenziswa kwamandla lapho beqandisa noma befaka ukudla emathinini ngalezi zindlela, batch processing, pre-cooling, solar energy, efficient equipment preserving at optimal times, smart storage techniques kanye ne-water conservation. Ngokusebenzisa la masu, abalimi banganciphisa ukusetshenziswa kwamandla kuyilapho belondoloza umkhiqizo wabo ukuze kusetshenziswe esikhathini esizayo.

Kubalulekile ukuthi izinkukhu zithole imigomo nemithi yokuzigcina ziphephile futhi zivikele ukubhebhetheka kwezifo. Nazi izizathu, ukuvimbela izifo, ukukhiqiza okuthuthukisiwe, ukuvimbela ukusabalala kubantu, ukuqhiza okukahle, inhlalakahle engcono. Empeleni, imigomo nemithi kubalulekile ekugcineni izinkukhu ziphilile, ziqhikhiza futhi ziphephile epulazini nakubathengi.

Ukukhuthaza intsha ukuthi ibambe iqhaza emisebenzini yezolimo, nazi ezinye izikhuthazo ezinganikezwa, ukufinyelela ekuqeqeshweni nemfundo, ukusekelwa kwezimali nezibonelelo, yizinhlelo zokufundisa, ukufinyelela ezobuchwepheshe kanye nokusungula. Lezi zikhuthazi azikwazi nje ukuheha intsha emkhakheni wezolimo kodwa futhi ziyesiza ekwakheni amabhizinisi asimeme, anenzuzo esikhathini eside.

Kulungile klasi. Ezinye izitshalo, maningi amathuba okuba zithole izintuthwane ngoba zenza izinto ezinoshukela njengompe. Izintuthwane ziyakuthanda ukudla okunoshukela. Izitshalo ezifana ne-pioneers, izihlahla zomtholo nezimbali ezine-nectar zingaheha izintuthwane futhi ezinye izitshalo zithola noma ama-mealie bugs. Lezi zimbugulu zimunca ujusi ezitshalweni futhi zishiye into enamathelayo ebizwa ngokuthi uju, oluthandwa iy'ntuthwane. Ngakho-ke, izitshalo ezinezimbali ezinoshukela noma lezo ezinezinambuzane zishiya amazolo ezinyosi, zingase zithole izintuthwane.

Nganginejezi elihle loboya engangenzelwe u-anti wami ngezandla zakhe. Laliluhlaza ngombala, lalinokwakheka okuthambile kodwa la phezulu ngakwikhola laliwugqinsi kanye nephethini sengathi lilukiwe. Ngangihlezi nginconywa mangiligqokile. Futhi into eyayingichaza kakhulu lalingigcina ngifudumele. Ukuligqoka kwakuhlezi kungikhumbuza uthando nokunakekelwa kwakhe.

I-Superwash wool kulula ukuyinakekela ngoba uyiwasha emshinini ngaphandle kokuthi inciphe, ithambile, iza ngemibala egqamile futhi ihlala isikhathi eside ngaphandle kokuguga. Kodwa akuhlali kahle emvelweni ngoba kusebenzisa amakhemikhali ukwelapha uboya futhi ayinwebeki njengoboya obuvamile, futhi ngezinye izikhathi imithungo ayibukeki ibukhali.